Banka tsa rona ke banka tse fapaneng. Nna ke le Palesa tjena, banka ya ka ya e charge-a ditjeho le ha ke sa sebedise letho, le ha ke batlile overdraft. Ke ke ile ka batla, ka batlisisa hore hobaneng ha ele jwalo empa ha ka thola thuso ho tswa bankeng ya ka.

Ee, ke a mo tseba motho e kileng ya ba lehlatsipa la boshodu, la ho banka internet-eng. Hona le ntate oo ke mo tsebang, ona le kgwebo. Ntate oo ba ile ba mo nkela karete ya hae a tsamaile bosiu. Mme ha fihla mosebetsing, bankeng ya hae ba mo romella melaetsa hore hona le motho a ntseng a le busy a reka. Mme hona tjena motho oo, o batla ho withdrawer tjhelete e nka reng ke three thousand. Mme ntate oo a kgona ho thola thuso bankeng, bankeng ya hae ba mo thusa. Mme le motho oo o ile a tshwarwa ka lebaka la hore o sebedisitse card ya motho, motho a sa tsebe.

Stokvel a se right-e for batjha. Ke stokvel sa ho beha tjhelete moo re leng batjha re rekelanang matlo teng. Ha ele jwalo ra tseba hore ntlo ke investment e ntle. Mme le ha o nka e rekisa ntlong ya hao, o ntso tlo thola tjhelete e ka hodimo ho eo oe rekileng ka yona. Jwale stokvel-a senana sa ho behelana tjhelete, mme re rekelane matlo re le batjha, ke sona se lokileng mme ha sena moferefere.

Ke le Palesa tjena ke tswa mosebetsing, mme ba mpatetse dikete tse mashome a mahlano. Ke ile ka nka qeto ka re mashomeng ao a mahlano, ke tlo nka five hundred rand feela. Ke ye bankeng, mme ke lo e beha. Enana e setseng ke lo etsa ditlhoko tsa ka tlung jwalo ka ho reka dijo, ho reka motlakase le ho patala moo ke dulang teng. Ena e nngwe ke a tseba ha e dutse bankeng, e tloba hantle mme e tlo ntswalla tswalo.

Ra o leboha monghadi. O bua le lerato mona, kena le bothata. Ke ile ka tla bankeng moo ka bula cheque account. Mme ke a bona ha nako e ntse e ya hore tjhelete ha e kene empa ho ntsona le di-charges. E nkaba lebaka la hore ke thole di-charges ke sa sebedise account-o eo lebaka ke eng? Ke a leboha.

Tjhehe, UIF ha se tjhelete eo oe fumanang ha bonolo hobane e telele process-e eo o tlamehileng oe etse. Mme o tlamehile o ye o lo fola labour department, o ise di-document-e tsa hao hore o thole thuso. Le ha o ntso ho le jwalo, ha o qeta ho isa di-document tsa hao. Ho nka dikgwedi hore tjhelete ena oe thole ya UIF. O qetelletse o be o thotse mosebetsi, mme ba be ba qetelletse ba e khansetse tjhelete ena ya hao ya UIF.